Fela fa seteišene sa dire ka mokgwa o nna ke lebileng ka gone ke a se tlogela, ga nke ke dira dilo tse di go pateletsa ntho e seong . Gone jaanong ga o tsena mo inthaneteng go na le ditsela tse dingata tse e leng gore o ka kgona go bona tsa metshameko tse o di ratang, mme o sa duele sepe. Ga o fitlha mo seteišeneng se o wena o se patelang o patela tlhwatlhwa e tlase ga o bone diteišene tsa metshameko tse o di batlang ba go tlhopelwa tse e leng gore di lebane madi a gago. Mme fela ga o fitlha mo inthaneteng dilo di teng mo inthaneteng o kgona go bona metshameko mme o sa patele .

A tiriso ya mogala e botlhajana e siame go ka diriswa? Nnyaa, nna ga ke dumele ga e fitlha mo megaleng e botlhajana baithuti ba ba itemogela dilo di le dingata ba ka seke ba kgona go dira mosebetsi kgotsa go na le dilo tse e leng gore di teng mo ga ba tle ba sebedisa inthanete tse di ka ba tlhokisang gore ba dire mosebetsi wa bone. So ya gore go dirisa megala ga ke tseye tsia.

Ee, tota nna ke mongwe wa bona bosigo le motshegare dingwaga di le nne go fitlha gore dingwaga di le tlhano satellite e tlhagisa dilo dile dingwe a go fetoge, mme motho o patela madi ngwaga le ngwaga gore a kgone go bona satellite. Mme tsona dilo tse mo satellite-ng ga gona diphetogo epe tse re tsamayang re kopana le tsone. O bona ditiragatso tsa kgale o ne o di boeletsa mengwaga e otlhe e supa ke poelo morago, mme motho tshwanetse a ntsha madi .

Ka go dumedisa rrakgwebo okay, mo letsatsing la gompieno ga o batla go itsisi batho ka kgwebo e e leng gore o mo go yone, seteišene sa mo seyalemoweng ke sone se e leng gore se ka ralaletsa lefoko la gago ka bonako gonne lefoko ke lone le le rekisang ka bonako lefoko ke lone le tsamayang ka bonako. Ga o batla go itsise batho ka kgwebo ya gago o ka iponela, wa ikopela nakonyana ko seteišeneng se se rileng ba kgone go go thusa, mme go tlo nna dipotso nyana tse o tlabeng ba gobatsa tsone wena o di arabe tse di tsamaisanang le kgwebo o dirang.

Ga re lebeletse five G gore go tsenngwa ga yona mo mafaratlhatlheng e thusa ka lebelo le le tseisang sedidi , lebelo la teng ga o tsena mo internet-eng ga e sokodise ke ntho e direla ka bonako. E thusa le batho ba dikgwebo gape gonne dilo tsotlhe tsa sejwalejwale di mo thekenolojing fa dikgwebo di ikamaganya le le bareki ba tsona, dilo tsotlhe di dirwang mo mafaratlhatlheng mme batho ba kgone go kry-a tshedimosetso ka bonako mo inthanete.

Wi-Fi o bona jang gore o golagane le Wi-Fi? Mo mogaleng wa ka wa letheka gongwe gape le gape ka nako tsotlhe mme ke rialo ka nako tsotlhe ke na le tsela ya go bula Wi-Fi e gaufi kapa ga eo e phela e le e metse fa e ka kry-ang Wi-Fi gona. Selo sa ntlha se ke kopanang le sone sa ga ke thoma ke go kena mafaratlhatlheng, sefatlhego sa buka ka lengwe le a malatsi or-e mme fela ga ke na le dilo tse ke ditlhokang tse ke tlhokang tshedimosetso ya tsone ke ke dirisa yona Wi-Fi eo gore ke check-e ke lekole tsona dilo tse ke di tlhokang tseo.

Mo nakong tsa gompieno dilo di le dintsi di fetogile, mme re na le tsele tsa thuto ya mo mafaratlhatlheng o kgona go tsenela dithuto tsa mafaratlhatlha. Mme fela ga o na le Wi-Fi kapa le network e e tshwanang le five G o ka kgona go dira le dilo tsotlhe kae kapa kae mo magaeng or-e o le mo mafelong a humanegileng o kgona go ikwadisa mo dithutong tsa mafaratlhatlha, o kgona go tsena o dire dikwalo tsa gago gona mo mafaratlhatlheng .